Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa data di kgoreletsa batlhokatiro ka gonne di dira gore go nne thata go dirisa inthanete go batla tiro, go romela dikopo kgotsa go ikgolaganya le baokamedi ba tiro seno se fokotsa tšhono ya bone ya go bona tiro.

Ke dirisa data ya mo mogopolong e e nang le theko e e tshwanetseng le tshegetso e tsitsintse teng ke e reka ka bokete jo bo tshwanetseng go kgotsofatsa ditlhokwa tsa me tsa letsatsi le letsatsi jaaka go romela molaetsa go batla tshedimosetso le go buisana. Ke tlhopha yone ka ntlha ya gore e na le lebelo le le siameng go dirisiwa ga yone go bonolo le gore ga e nne e turang thata. Seno se dira gore ke kgone go dirisa data ka tsela e e tlisitseng le e e bolokang madi.

Mo kgweding e e fetileng ke rekile data ya gigabyte di-five mme ke e dirisitse mo dikgweding tse pedi ka fa tlase ga tshegetso e e siameng. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela lebelo la data bokete jo o bo tlhokang, theko le tshegetso ya mo setlhopheng go botlhokwa go tlhopha data e fitlhang diphetogo tsa gago tsa tiriso le go thusa go boloka madi.

Ee, data ya gig di le ka fa tlase ga ten e ka nna e le botoka gore e tsene kgwedi yotlhe ntle le go tshwarwa ke mathata. Ke rata gore data e tsene kwa tshimologong ya kgwedi gore ke nne le tshedimosetso e ntsi go simolola mme gape ke kgone go e abelana sentle mo dikgweding tse di latelang. Seno se thusa go tsamaisa tiro ya letsatsi le letsatsi ka botswerere.

Tsala go bonolo fela, fa o fetsa go tsenya sim sa gago mo mogaleng netefatsa gore o na le network fa o sena airtime wa e reka wa e tsenya mo sim card-teng sa gago morago ga moo o ka e fetola data ka go dial-a USSD code ya company ya gago kgotsa go dirisa App ya bone fa data e tsena bula fela di-App-e tse o batlang go di dirisa jaaka WhatsApp kgotsa Facebook o tsena ka username, go tloga foo o ka tla kgona go bua le ba losika le ditsala.

Nna tsala, fa data ya me e fela pele ga nako ke lekola di-App tse di dirisang data thata ke tima auto updates, ke dirisa Wi-Fi fa e le teng mme ke reka bundles tse di kgethegileng go boloka data.

Nna tsala ke rata go reka mowa mme ke o fetole gore e nne data ka gonne gantsi o tla ka bonus-e e ntsi se se thusa go boloka madi ka go gonne mowa o motlhofo go bonwa ka ditheko tse di kwa tlase mme fa o fetolwa go nna data, o tsaya nako e telele pele o fela.

Ee, tsala nka kgona go mo aroganyetsa data ya me ka hotspot ke bula settings mo mogaleng wa me ke kgetha mobile hotspot ke itshudula mme ke mo neela password, ene o tla bula Wi-Fi mo mogaleng wa gagwe a tsena ka leina le password-e ke mo neileng yone ka tsela eo o tla kgona go romela kopo ya gagwe ya tiro ka E mail-e.